Okokuqala nje, okokuqala engingakwenza ukuthi ngihambe ngiye emtholampilo ngihambe ngiyohlola bese kuthi uma sengihloliwe kutholakale ukuthi impela isifo se-COVID-19 nginaso ebese ngiyacela ukwelashwa.

Ezinye zezingxenye engingazisebenzisa ilezi zokukhombisa noma zokutshala iziguli ukuthi bungakanani ubungozi bokunganakeleli noma bokungayisebenzisi imithi elwa ne-TB.

Into ekumele yenziwe uhulumeni la eyokuthi afundise abahlali noma umphakathi ngokuthi bengaligwema kanjani ukusabalala kwegciwane i-COVID-19. Ephinde futhi uhulumeni enze imizamo yokuthi-ke manje ufika nekhambi kanye noma nomgomo la esizogoma khona kabili ngonyaka sigomela isifo se-COVID-19. Ephinde futhi ebese eyafundisa ngokubaluleka kokwazi ngaleli gciwane le-COVID-19 ukuthi ungenzenjani uma usesekhaya uma kwenzeka mhlawumpe likubamba noma uthole iy'mpawu ebusuku usalinde ukuthi kuse bese uyahamba uye esibhedlela noma emtholampilo.

Lokho, lokho kulula kakhulu, abantu abeza esibhedlela ngingabahlukanisa ngokweminyaka, kuphela ngaphandle kwalaba abasuke bezele, beze ukuthi bayagula kodwa laba abasuke bezolanda umishwanguzo nane mali ngingabahlukanisa ngokweminyaka. Njengokuthi nje u-zero to eighteen, owangoMsombuluko u-zero to eighteen, owangoLwesihlanu. U-zero to fifty years, owangoMsombuluko. U-zero to eighty owangoLwesibili, kanjalo kanjalo ngihlukanise ngeminyaka yakhona ukuthi abaneminyaka emingaka beza ngalolu suku abaneminyaka emingaka beza ngalolo suku. Kodwa labo abasuke beze ngokuthi bayagula bangeza noma inini, kodwa la basuke bezolanda imishanguzo bezolanda imiphumela bezifo abasuke bazithestela banezinsuku zabo.

Hhayi, kulokho mina cha, ay, angikholelwa kwizinto zokuthakatha lezi. I-universe i-respond-a kwinto, entweni okholelwa kiyo. So, mawukuthi mina ngikholelwa ekuthakatheni emithini yesintu, shuthi nami ngizothakatheka, uma kuwukuthi angikholelwa kiyo, angizuthakatheka. So nje ngalawo magama nje nami, ayi, kule nto leyo yobuthakathi lezi angikholelwa kuyo, mina ongokwami nje kusuke kusukelwa amanga alihlaza, nokuthi-ke kuya ngawe-ke phela ukuthi ukholelwa, kodwa nje mina kuyimi, cha, mina ngikholelwa kwikho futhi angisoze ngakholelwa. Mina ngikholelwa ukuthi umuntu uwumuntu kaNkulunkulu, konke okwenzakala kumuntu kungoba kusuke kuvuma uNkulunkulu noma kusuke kuphekwe uNkulunkulu ukuthi kungenzeke kuphela. Imithi, cha.

Izikole zidlala indima enhle kakhulu ekuqwashiseni abantwana ngesifo sengculazi kangangokuba njengamanje. Mina ngikhumbula kahle ukuthi kuney'kole ezinosonkondlo abanikeziwe iy'hlobo lazi ezokuqwashisa ngesifo sengculaza. Kwase kwathiwa abhale inkondlo beqwashise abantu ngesifo sengculazi, futhi okuyinto enhle kakhulu leyo ngoba bazothi abantwana sebeqhashisiwe ngale sifo bese beyahamba futhi baye emakhaya nakhona futhi befike befundise futhi iyo lento abasuke bey'fundiswe esikoleni. Nasey'ndaweni zokusebenza uyafica futhi kuma-notice board kubhaliwe imibhalo eqwashisa ngaso futhi le sifo sengculaza. So, indawo yokusebenza kanye nenhlangano yezempilo impela idlala indima enkulu kakhulu ekuqwashiseni noma ekukhuthazeni isifo sengculazi.

Kungaba ingozi kakhulu lokho ngoba kungabeka iy'mpilo zabantu engcupheni. Futhi into engadingeka ngokushesha ukuthi uhulumeni azame indlela yokuthi noma umtholampilo lo osuke useduze ey'ndaweni, uzame indlela yokuthi uyozama ukuthola imishanguzo emtholampilo eminye ngoba lokho kuzodala ukuthi-ke abantu bafe bafise okwey'mpukane.

Into yokuqala eyisithiyo la ukuthi othisha bayavilapha ukuthi befundise bonke abantwana esikoleni mayelana ngezempilo, isikakhulukazi maqondana nemfundo le yosizo lokuqala oluyisisekelo. Kuvese kunikezwe nje umfundi oyedwa kube nguyena owaziyo mayelana nosizo lokuqala. Bayavilapha othisha futhi ukufundisa bonke abantwana. Enye into futhi eyisithiyo ukuthi, yebo, othisha bayabafundisa abantwana kwezinye iy'kole mayelana nosizo lokuqala oluyisisekelo, kodwa uthole ukuthi iy'nsiza lezi ekumele ngabe abafundi phela sebanikezwa bezikhonjiswe ukuthi nayi lento engikhuluma ngayo, nayi into esikhuluma ngayo masikhuluma nge-first aid, sikhuluma ngalokhu masikhuluma ngebhandishi sikhuluma ngalokhu, uthole ukuthi azikho lezo zinto lezo. Uhulumeni kuyadinga ukuthi naye elekelele noma ebahlangabeze ngaphambili othisha kulezi zinto lezi abasuke bezifundiswa.

Ukudla okubalulekile izo, izakha, izakhamuzimba singabala kuzo, lokhu nje okutshaliwe futhi emakhaya, singabala kuzo, ama-aphula, amapentshisi sibale khona futhi imifino sibale iklabishi. Izinto lezi abantwana ekumele bekhule bezidle ukuze bezokhona bekhule kuqinile behlukene kakhulu nonemenadi noma, behlukene kakhulu nezinto ezinoshukela. Kepha abantwana benikezwe kakhulu izinto eziyizakha mzimba bezokhula futhi benempilo enhle bekwazi bephile futhi isikhathi eside ngenxa yokuthi bathe ekukhuleni kwabo base badla izinto ezinempilo.

Ziningi izinto esingazibala kulezi kodwa ke ngizobala nje okubili. Ubudedengu buqala laphayana kulo muntu ozokwamukela isiguni esibeke endaweni okungesiyona ngabe sihlala kiyo sigcine manje sesibambezela laba noma sigcine sesibahambisela laba ukumele ngabe banakwa okokuqala noma laba okumela ngabe bafakwe futhi kulelo gumbi begcine besengasasitholanga isikhala sokungena kulelo gumbi. Enye futhi into eyinkinga ile nto yokuthi manje emtholampilo sekusetshenzwa kakhulu kokwazana umuntu eye ngokuthi hhayi lona ngiyamazi owangasekhaya lona ngiyamazi owasekhaya isihlobo sami lesi, bese ngaleyo ndlela leyo uthole ukuthi usufakwa egumbini labantu abezimo eziphuthumayo, kodwa wena uthole ukuthi awugili ngaleyo ndlela nje kugcine manje sekuvaleka, sekuvaleleleka abantu okuyibona ngabe baya-prioritise-we kuleso simo lesi osuke ukyiso.

Ukuhlanza ukuhlanza noma ukugeza kubaluleke kakhulu-ke kona ngoba uma siphahla noma sibiza umuntu lapha emsamu kuye, kube ngcono ukuthi simbize uma esehlambulukile ngoba uma sombiza engakahlanzwa noma engakagezwa uzosuke esebeza nezinto ezimnyama, uthole ukuthi manje uyambiza, sowuginqeka ney'moto sewuyaboshwa. Kanti uma ukuthi umuntu lo usekahlanziwe noma usekageziwe, uyakhona ukuthi noma efika anuka iphupho efika amaphupho amahle engafiki amaphupho la othola ukuthi uphupha khona izinto ezimbi ngaye kodwa nje uthole ukuthi sowuphupha izinto ezinhle ngaye kusiza uma sesitholile usuthi uyakhona ukuxhumana naye lowo muntu loyo uma sehlambulukile. Kanti uma engakahlambuluki noma uma engakahlanzwa kuba nzima kakhulu ukuxhumana ngoba ugcwele imimoya yobumnyama ugcwele imimoya engcolile.

Iy'nselelo engibhekana nazo-ke manje ukuthi uma ugesi ucishile. Lokho kwenza ukuthi-ke manje i-signal ibe slow. Ngaleyo ndlela leyo angisakhoni ukuthi iy'ngcingo nami ngizikhiphe ngokushesha noma imisebenzi wakhona ukuthi uhambe ngokushesha ngoba manje i-signal le ayisekho strong ngale ndlela ebeyi-strong, ngakhona ngesikhathi kukhona ugesi. Ukungabikhona kwagesi-ke manje kuyinselelo enkulu kuthina esikhipha iy'ngcingo ngoba manje asisakhoni ukuthi senze iy'ngcingo lezi ngokushesha ngale ndlela esijwayele ngayo.

Amanye amasu angasetshenziswa umnyango wokucima wezokucima umlilo, ukugcina ukuthi amakhono abacimi bezemlilo, bezemlililo ahlezi ephezulu. Into yokuqala nje ekumele yenzeke ukuthi kanye ngenyanga babanikeze ihlathi elizoshiswa, ebese bayanikezwe ukuthi-ke manje kulesi khathi esingaka, qinisekisani ukuthi sizothi siphela nibe seniqedile okucima umlilo. Ngaleyo ndlela leyo umqashi uyakhona ukubona ukuthi ba-slow kangakanani noma bashesha kangakanani ekuthenini benze umsebenzi wabo.